Kona kulula uma ngabe uwumuntu ojwayele ukuzulazula amawebhusayithi. Ngiyacabanga ukuthi-ke umuntu ongajwayelanga mhlampe kungaba nzima, kodwa hhayi kumina hhayi kulula.

Bengizizwa ngithokoze kakhulu ngokuphumelela kwesikole sami, kwesicelo sami se-UIF. Izinto engihlele ukuzenza ziningi okubalelwa kuzo ukulungisa igumbi lami, nokulungisa umuzi wasekhaya kanje nokuthi ngizithengele okusamoto ngalamasenti azosala.

Hhayi mina angikhathazeki ngomsebenzi ngoba angiboni ukuthi umuphi umsebenzi oba sengcupheni mangithumela imali ngedijithali, anguboni umsebenzi oba sengcupheni. So angikhathazeki, angibi nokukhathazeka.

Ngingazama ukumbonisa ukubaluleka kokukhokha umshwalense. Ngimbonise futhi ngey'ndlela ey'hlukahlukile. Engizama ukumbonisa nje ukuthi esikhathini esiningi uma kungenzeka mhlampe ukuthi kwenzeke ukuthi kuba khona ilunga lomndeni elidlulayo, la khona isimo singahambi kahle kwezezimali. Ngimbonise ukuthi kulapho khona umshwalense ungamsiza khona.

Ukungabikho kwamabhange kanye ney'ndawo zokuthenga yiko okwenza ukuthi kube lula ukuthi ama-platform ezimali aphumelele, ngoba kuba lula ebantwini ukuthi bakwazi ukuthi bathumelelane imali ngaphandle kokuthi badinga ukusebenzisa amabhange. Yizo-ke izinto ezenza ukuthi kube lula-ke lezo for ama-platform lawa esiwasebenzisa ukuthumelana iy'mali ukuthi aphumelele, ukungafinyeleleki kalula kwamabhange.

Kubaluleke kakhulu ukuthi kube khona ukwethembana phakathi kwamakhasimende kanye nebhange, ngoba loko kuyasiza ukuthi ukuhwebelana kube lula, nanokuthi futhi kuyasiza kwizinhlaka zombili ukuthi zazi ukuthi ngabe basebenzisana kanjani. Kwenza ukuthi kube lula ukuthi zonke iy'nhlaka zombili zazi ukuthi kusetshenziswana kanjani.

Umshwalense wenza kube lula ukuthi sikwazi ukuthi sihlele izinto zethu, esikhathini esiningi, futhi uyasisiza lapho khona sihlangabezana khona nezimo ezifana nokulahlekelwa yilunga lomndeni lapho khona imali singenayo yokuthi sikwazi ukuthi sifihle ilunga lomndeni. Kulapho khona umshwalense ungenelela khona usisize. Siyasizakala futhi nasey'ntweni ey'ningi ey'fana nako ukuthi mhlampe siyovula amatshe senze okuthize nezinye izinto esizoy'dinga ukuze sifeza umngcwabo. Manje yingakho ngithi ngizama ngakho konke ukuthi ngikubonise ukubaluleka komshwalense womngcwabo ukuthi ubaluleke kangakanani.

Eish, bengicabanga ukuthenga indlu nge-investment. Bengicabanga ukuthi kungangisiza kakhulu ekutheni ngizuze inzuzo ngayo ngoba bengizoqhashisa ngayo. Inkinga-ke ila ekutheni ukuntenga ntenga komnotho yikona okungivimbayo. Yiko nje okungivimba kakhulu, okungimosha umoya kakhulu yikho ukuthi ngiphinde futhi ngiy'sole ngokungatshali imali. Ngiyay'sola kakhulu ngokuthi ngingatshali imali. Ukube bengitshalile imali mhlampe engango-hundred thousand ngabe kungcono.

Kubaluleke kakhulu ukuthi sibheke imibhalo le emifishane ebhaliwe la emayelana nemishwalense yomngcwabo ikakhulukazi iy'khathi zokulinda ngoba iy'nkathi zokulinda ziyahlukahluka njengoba nemishwalense naye ihluka hlukile. So, kubalulekile-ke ukuthi sibheke ngokuqapha sibhekisise ukuthi ngabe lo mshwalense esiwungenelayo noma esiwusayindelayo yiwo na, ngoba kungenzeka ukuthi siy'tshele ukuthi zifuna umshwalense wokulinda iy'nyanga ey'ntathu kanti sisayindele umshwalense wokulinda iy'nyanga eziyishumi nambili.

Eyi, ngingazizwa ngisenkingeni kakhudlwana, ngingavele ngibone amathemba eshabalala ukuthi mhlampe ubudlelwane bami nebhange buyophinde futhi bulunge ngoba esikhathini esiningi siye sibe ney'nkinga uma sey'fika lapho kwezama-overdraft. Akulungi kahle bese kungahambi kahle. Eyi ngingazizwa nje ngenye indlela nami ngishaqekile ukuthi ngabe lesi simo sizolungiseka kanjani, kodwa akusenani-ke.